Ke nagana gore bo di-mobile clinic, di-mobile clinic ga di dintsi thata ga di dintsi thata di-mobile tleliniki di a short-a di-mobile clinic tse e leng gore ba tla ka ba tlo check-a fela bagolo, go na le bagolo ba e leng gore ga ba na tšhelete ya gore ba ye kwa di tleliniking, ke tšhelete mogodi ga a na tšhelete o nna le ngwana yo e leng gore o sampane a tsena sekolo ke mathata like go nne survey batho ba tle ba tlo go check-a mo area-eng o nnang mo yone gore okay ke bagodi ba ba kae ba ba nang le bana ba e leng gore ga ba na some resources tsa gore ba ye kwa tleliniking ba e leng gore ba a palelwa go nne le di-mobile clinics tse e leng gore ba teng ka e seng gore batla after two months after three months ba tle ba checker gore okay gore okay re tle ka batho ba e leng gore ba tshwerwe ke sukiri re tle ka eng e ntsha e leng gore di sukiri jalo ee di-mobile tleliniki di sharp-o.

Honestly either way e sharp as long fela o ile ko polekeng e leng gore ga e le go ba lapa go na le motho yo e leng gore ga a bereke a ka kgona ebile o na le bokgoni jwa go tlhokomela mogolo go siame, ee go siame jalo ga e le gore o kgone go bona gore ke nkoko fana or e ntatemogolo fana o mo matsogong a sharp-o go sharp, but then ga e le gore wa lapa ga go na ope mo lapeng ba botlhe ba busy or-e ke bana go or keng a re sa fang bana morwalo a ba ye ge e le gore tšhelete e teng mo ntlong a ba yeng ko di-old age-ng re patele bogolo ko bagodi ba yeng ko, ba nne gore sharp-o ba etseng maar-a ga e le gore tšhelete ga e yo ebile ga go na ope o ka kgona nkoko fo gongwe fa re tlhoka tšhelete gape re ka sacrifice me mmereko gore re tlhokomele nkoko mare gape o 'ire some research o tse di cheap-nyana, o tse di cheap-nyana.

Weitse rona re le bana re a lebala gore kana bagodi ga ba gola ba boela bongwaneng ba boela bongwaneng, ba re godisitse re ne re le bana ba godisa bana ba rona le bana ba rona ba ka ba godisa ga nkabe ba ba boela bongwaneng. Selo se e leng gore we are so stereotype about it ke gore bagodi ga ba gola ba boela bongwaneng tlhaloganyo ya tshaba tlhaloganyo e nna e tshabanyana fale le fale fale ba kgona go ithotela tshwantse re ba change fale ba kgona go ikakela tshwantse re ba change-e ga re na choice be ke bomme ba rona ke bo nkoko ba rona, bo ntatemogolo ba rona akere, ee ga re na choice re a lebala gore kana tlhaloganyo kana tlhaloganyo ke ya mang, ke ya nnananyana gore fa le ga ntse a tshwerenyana bucket ka go botsa gore nare bucket-e e kae a e tshwere fale-fale o tla bo a re ke ne ke beile tšhelete ya ka fale tšhelete ya ka re be re bao ba re mare eng e ke tsone dilo tse eleng gore ra lebala ka sone ka bagodi ba rona.

Go nna botlhoko tota go botlhoko a go easy go tlhokomela mogolo o tsofetseng a go easy is not easy, a go easy go tlhokomela motho o motona to raise an old person go botlhoko thata ebile go fedisa pelo re ba felele pelo, feletse pelo I mean ga ra tshwanela go ba felela pelo so ga ra tshwanela go ba felela pelo re nne pelotelele, re nne pelotelele gonne bana ba ra nyonya, re a nyonya bagodi, bagodi kgale, batho ba kgale ba sa nyonye bomma bone bo ntate a bone rona nou re a nyonya ga re bona eng-eng lemina tshwantse re le ntshe re ntshe ntatemogolo le lemina re a nna a ke tshware lemina.

Rona bagodi ba gona jaanong setšhaba, tšhaba re feila bagodi, re na le seabe se se tona thata-thata-thata mo bagoding ba re godise sentle maar rona re ba tsaya otherwise. Ka setso re tlhokomele bagodi re ba rate re ba utlwelele re ba fe attention e ntsintsi since ba tsofetse, ba re tlhoka go feta gone jaanong jaana, ba re thata gone jaanong batsofe jaanong gone jaanong jaana re fela, re fela ga re follow-e setso ga re tlhokomele bagodi ba rona, ga re ba tlhomphe.

Ka mo rona ka mo ka mo Tlhabane ka fo spar ka for spar ka fale every Wednesday ba fa bagodi dijo or e grossary-a nyana once month maar every Wednesday ba apeela bagodi ba ba appreciate-a they appreciate them, every Wednesday ba ba, they give thanks to them, they give thanks to them and then gape le ko ditleliniking, le ko ditleliniking bagodi ko pele o ka se tsene o le mošwa o tsena fa pele ga mogodi, mogodi sixty go ya ko godimo mogodi o ya ko pele ga go na tsenelelang mogodi if o mo line-ng e tshwanetse o tsene mogodi a ba tsena ko ko lebating ga twe ausi, abuti kopa o nsutelele fao mogodi foo a tsene a fetse.

Ke mafelo a mantsinyana ka mo rona ka fa o ka re a four ee ka mo lekeišene le ko toropong eya go a la lekeišene ke free batho ba tla ba volunteer-ra ba tlo ba tlhapisa ba tlo ba apeela ba tlo etsang, anyone is welcome , and then ko toropong go a patelwa gone go go ntle ke se ke tswa ko teng go ntle o mongwe le yo mongwe o na le room ya 'gwe o na le TV go ya ka gore o patela jang, ba ja ko teng ba apeelwa ba kgona go order-relwa dijo gore di ye ko teng ee mare mare ke fo lekeišeneng ka fale bone ke ba ba itshokolelang ba e leng gore bana ba teng ga ba ba kgathalele then community ya re a re iseng nkoko or ntatemogolo ko old age-ng bathong ga a kgone re ka se mo tlogele a setlhoga jaana bana ba sa motlhokomele .

Tšhelete ya pension fund yone ee re a leboga puso ra e lebogela ka tšhelete e, ka tšhelete ya phenšene ya bagodi, ka tšhelete ya bagodi re a leboga, gone ga e enough but ya ba sustain-a gone ebile if maybe bana ba koko bana ba ntatemogolo ba tlhokafetse ke wena bread-winner a ka tšhelete ya puso e, go botlhoko foo mara gape akere bana ba kgona go gola di grand tsa tsone mare yone it's not enough but ra e lebogela gape ba ka ira gape puso ka irela gore atleast bagodi grocery ba kry-e bo twenty percent off tsone di teng mo di shop-ong tse dingwe mo shop-ong tse dingwe ga di yo, gore bagodi bagodi ba kry-e twenty percent off e sa nna selo sa gore Wednesday, Laboraro eng-eng a nne selo sa everyday, mogodi ga tlile shop-ong a kgone go kry-a e seng mo dijong fela le ko diaparong le ko dikobong.

Phenšene e ya bagodi e ra e lebogela ee puso e lekile tota e lekile, e lekile tota gone e 'ira difference thata thata mara bothata ke gore ba bangwe ga ba se na bo di bo di-ID ga ba kgone go ya apply-ela ee, and then gape bana ba bangwe gape le bone ba utswa ditšhelete tsa bagodi a re itse gore ba ka e etsa jang gore bana ba sa nna le access mo karateng ya bagodi ba etse jang cause kgale-kgale kwa kry-a go goliwa kwa ka cash a jaanong go tshwariwa dipoo mara gone re lebogela mara ga nke nyana a e tsenya di somethings nyana tsa gore bagodi kry-e bo-twenty percent, thirty percent off everyday e seng ka matsatsi a rileng jaaka di shop-ong tse dingwe e nne ntho ya a kere bagodi ba bangwe ba ka se kgone go ya shop-ong Laboraro ba bangwe ba kgona go ya Mantaga.